Ndi zwauri mutambo oyo musi utshi kho tambiwa hu yavha na vhuḓi mvumvusi nga maanḓa ende uya kona u kuvhanganya tshitshavha tshavha fhethu huthihi, na guda zwinzhi kha vhaṅwe vhathu vhane vha vha na dzangalelo nga ḽa vhuḓi kha mutambo uyo zwa dovha zwa ita na uri mutakalo na masole a muvhili a dzule o takala vhukuma. Ndi mutambo wa bola une wa mvumvusa vhukuma.

Ndinga amba musi ritshi kundwa kha makhaule khani a mutambo wa bola munwe nwaha. Zwezwa ḓisa masinḓa mbilu kha tshigwada tshashu ngori ra ro ḓivhudza uri ria thuba tshipuga itsho. Fhedzi u kundiwa izwo zwo ḓo ḓisa maanḓa na u konḓelela a uri nga tshifhingani tshi ḓaho ri tshi ḓo tamba muṱaṱisano uyu ri tea u ḓisa mvelelo dzine dzo kuna vhukuma hezwo zwo ita uri ri fhedzisele ritshi kho thuba tshipuga tsha nwaha u tevhelaho nga uri ro vhona zwizwa ndeme u guda kha u ḽiwa.

Ria mvumvusea vhukuma musi ri tshi kho ṱalela mitambo roṱhe sa dzi khonani ngori rivha ro dzula ri roṱhe ro takala ritshi kho mvumvusea nga mutambo wa bola, nahone tshithu tsha ndeme vhukuma ndi uri rivha ri kho wana tshenzhemo dzo fhambananaho vhukati hashu ngauri ro sedza mutambo uyo huḓivha na nḓivho dzine ra dzi ṋetshedza rivha ritshi kho amba nga zwithu zwo fhambananaho huvha na u khakhulusana futhi uri tshi mini tshi tea u itwa nga nḓila iyi, tshifhio tsha itwa nga nḓiya iyi. Zwa fhedzisela zwitshi kho ita uri zwivhe zwavhuḓi ngori mutambo utshi fhela rivha ro guda zwinzhi kha riṋe vhaṋe.

Ndo vhuya nda vha na mugudisi wa vhuḓi wea vhuya a nṱuṱuwedza zwa vhukuma ngauri nditshi thoma u tamba mutambo uyu wa bola ndovha ndi muthu ane avha na nyofho nga maanḓa kana u shona tshiṅwe tshifhinga ndavha na u tshuwa musi nditshi kho tamba mugudisi vhaḽa vhaḓa vha nṱuṱuwedza vhukuma uri ndiḓi wane ndoḓi imisela vhukuma ndi fhedze u tshuwa ngori vho mbudza uri izwi zwithu ndi zwithu zwine nda zwikona ende ndisingo fhulufhela u tshuwisiwa nga zwithu zwine ndia zwikona. Ndi tea u toḓi vhudza ndavha na maanḓa a uri uyu mutambo uyu ndia u ḓivha ende ahuna zwinwe zwanga ntshuwisa musi ndi kho u tamba zwa fhedzisela nditshi kho tamba lwa khwiṋesa husina nyofho.

Ndi vhona ano maḓuvha vha na thikhedzo khulwane vhagudiswa vhane vha vha na vhuholefhali kha zwikoloni zwo fhananaho kana kha zwiimiswa zwo fhambanaho zwitshiḓa kha thikhedzo ya zwa mitambo ngori vho itelwa mitambo yoṱhe ine ya tambiwa nga vhathu vhasina vhuholefhali, na vhone ano maḓuvha vhaya kona u swikelela hune vha i tamba nga uri muvhuso na maṅwe mangadzano vhaya ḓisa tshumelo dzo teaho dzine dza thusa vhathu avho uri vha kone uḓi wana vha kho tamba mitambo iyo kana vhatshi kho i swikelela.

Ndi musi ritshi kovhekana dzi khokho dza u raha bola kha mitambo yashu ngori vhaṅwe vho vha vhasina dzi khokho idzo, zwitshi to tea uri arali munwe o dzhena munwe asongo dzhena u tea u kovhela muṅwe. Tshinwe tshifhinga zwa zwi tshi sia nga maanḓa zwitshi kwama ku tambela nga uri uḓo wana tshiṅwe tshifhinga u tshi kho tamba u si na kana tshiṅwe tshifhinga wa vha u kho tamba dzi hone kana dza dovha hafhu dza ṱavhanya u ṱahala ngauri nivha nitshi kho kovhekana tshifhinga tshoṱhe zwa sia dzi si tsheho.

Zwi fhaṱa muvhili wa vhuḓi nga maanḓa ngori zwi ita uri masole a muvhili a khwaṱhe na marambo avhe o khwathelaho. Zwa dovha hafhu zwa vhungudza malwadze manzhi ane a yelana na mapfura nga uri musi vhatshi kho tamba mitambo avha a tshi kho fhisa muvhili lune u kavhiwa nga malwadze zwivha zwisingo leluwa. Zwa dovha hafhu zwa engedza ku humbulele kwa vhuḓi nga uri musi utshi tamba mitambo zwi ita uri muhumbulo wau u humbule zwavhuḓi u dovhe hafhu u shume zwavhuḓi na u kona uri zwithu zwa tshikolo zwi kone u dzhena zwavhuḓi ṱhohoni.

Ee, ndo no vhuya nda zwi vhona nga maanḓesa kha zwikolo hune vha mbekanyamushumo ya zwa mitambo vha ita miṱaṱisano yo fhambananaho hune vhaswa vhane vha vha vhatshi kho shela milenzhe vha pfufhiwa nga zwiphuga zwo fhambananaho zwingaho sa zwiambaro zwo tamba mitambo iyo, masheleni ane aḓo hudza zwifhaṱo zwine ha tambeliwa hone mitambo. Vhaṅwe hafhu vha dovha vha wana na uri vha wane masheleni ane aḓo vha panga kha zwikolo zwine zwa vha gudisa mitambo nga vhuphara vhanwe hafhu vha dovha vha kona uri vhaḓi wane vha kho kona u dzhenelela miṱaṱisano mihulwane kha shango ḽa fhano kana manwe mashango nga vhuphara arali vho khunyeledzakha miṱaṱisano iyo.

Tsho thoma ndi tsha uri masheleni a u vhambedza zwitshiḓa kha sia ḽa vhubidzi ha mitambo hangoto leluwa u a wana nahone a zwingoto leluwa uri u wane masheleni ayo nga maanḓa arali usa tovha na thikhedzo ya tshitshavha tshine wa dzula khatsho kana vhathu vhahulwane hanefho tshitshavhani vhane vhaḓo sumbedzisa vhundeme ha uri masheleni ayo a wanale a kone u dovha hafhu a thuse a hafho na zwa uri u wane vhathu vhanzhi vhasa kho nyaga uḓi dzhenisa kha zwa miṱaṱisano ya mitambo zwitshi sia zwitshi ḓisa vhukonḓi vhuhulwane vhukuma uri u wane masheleni ayo.

Ndi vhathu vhane vha dzhenelela nga maanḓa sa izwi vhatshi dzhenelela miṱaṱisano ya mitambo ya zwikolo ṅwaha muṅwe na muṅwe ingaho migidimo, mitambo ya vhafumakadzi ya zwanḓa, mitambo ya bola ya vhafumakadzi, na mitambo ya bola ya vhanna. Vha dovha hafhu vha dzhia zwiphuga zwine zwa vhaisa kha miṱaṱisano yo fhambananaho ṅwaha muṅwe na muṅwe.

Ee, ndi vhona zwitshi pembela u bvelela ha mitambo zwo eḓanaho nga uri vha dzula vhatshi kho dzhenelela kha miṱaṱisano iyo vha dovha hafhu izwi vho kunda havha na u pembela vhukuma zwikoloni ha dovha hafhu ha pfufhiwa vhathu vho shumaho zwavhuḓi kha mitambo ha itiwa na vhuṱambo ho fhambanaho ha u pembela u dzhenelela iyi.

Ee, ndi a zwi takalela nga maanḓa musi ṅwana a tshi dzi dzhenisa kha zwa mitambo zwikoloni ngauri zwi ita uri mutakalo wawe uvhe wavhuḓi na kuhumbulele kwawe kuvhe kwo dzudzanyeaho nga nḓila ya vhuḓi, zwa dovha hafhu zwa mu bvisa kha uri a ḓi fhandekanya na zwithu zwo bvaho zwine zwa nga vha vhugevhenga u ḓa kana na zwiṅwe zwoṱhe zwivhi zwine vhana vha nga ita zwone. Ndi pfa ndi tshi ḓi rwa khana nga maanḓa musi vhana vhatshi ḓi dzhenisa kha zwa mitambo ngauri zwiṅwe zwi sumbedza dzangalelo ḽavho na vhumatshelo havho hanefho kha mitambo.

Ndi a uri u tea u vha muthu ane a ṱavhanya vhukuma nga maanḓa u tshi posa ṱhoga ya u nṱha na u bvisela nnḓa dziṅwe ṱhoga dzine dzavha dzi nga ngomu ha bulumbu fhedzi u tshi dzi humisela dzi ri nga nnḓa dzi tea u vha dzo bvela nnḓa arali wa sa ṱavhanya dza vha dzi mutaloni nadzo dzi vha dzo bvela nnḓa.

Ee, ndi a takalela u ita ngade nga maanḓa ngauri ngade i ita uri vhuponi huvhe ha vhuḓi ro to sedzesa kha ngade i ngaho ya malwadze luvha kana i ngaho ya zwimelwa zwi ngaho miroho na mini zwine zwa dovha hafhu zwa thusa na riṋe uri ri kone u wana zwiḽiwa zwavhuḓi zwo nakaho zwi ri na pfhushi.

Ndi vhumvumvusi kungaho zwithu zwi ngaho miṱaṱisano ya mitambo yo fhambananaho hune vhathu vha dzhenelela nga masheleni kana hu vha songo dzhenelela nga masheleni zwine zwa ita uri arali vha dzhia tshiphuga itsho vha kone u wana mbuyelo nnzhi dza masheleni nga u thuba tshipuga itsho.

Ndi ulu lune lwari vhasidzana aa ḓakani ngeno ebo, vhasidzana aa, ḓani ngeno ebo, vhasidzana ḓani ngeno ndi shavha u lwala aids vhasidzana aa, ḓani ngeno ebo vhasidzana a ḓani ngeno ebo, vhasidzana ebo ebo nne ndi shavha lwala aids.

Ndi fhedza awara tharu musi ndi tshi khou ita nyonyoloso nga ha mutambo wa bola ngauri nga matsheloni ndi ita nyonyoloso ḽa awara nthihi, nga madekwana musi ndi tshi vhuya nda ya dovha hafhu nda ita nyonyoloso ya mutambo wa bola lwa awara mbilu lune zwa ita uri dzi vhe awara tharu nga ḓuvha dza nyonyoloso.

Ndi fhethu hune ha nga vha luvhanḓeni ḽo vulea hu luhulwane lune vhathu vhanga kona u tambela hone mitambo i vhaṅwe vha dovha hafhu vha takalela u tamba mitambo i zwiṱaraṱani zwa havho hanefho. Vhanwe hafhu vha dovha hafhu vha tambela mitambo i miḓini yavho i ne muhura a hone ndi muhulwane u fhirisa u ya mudavhini yo khetheaho.

A thi vhoni hu tshi ngavha na khaedu dza zwa mutakalo arali vhaswa vha ita nyonyoloso lwo kalulaho ngauri u ita nyonyoloso idzo ndi dzone dzine dza vhea mutakalo wa vhaswa kha tshiimo tsha vhudi dza dovha hafhu dza vha na mbuyelo ya vhuḓi, ngauri vha kone u vha na mitakalo ya vhuḓi nga maanḓa na masole a vhuḓi a muvhili o takalaho. A thi vhoni izwo zwi tshi nga vhea mutakalo wavho nga u ita nyonyoloso lwo kalulaho khomboni.

Zwine nda nga ita zwone arali ro to sedza kha bindu ḽa u bika zwiḽiwa musi nditshi ṱoḓa uri vhathu vha kungela kana hu vhe na vharengi zwine nda nga ita zwone ndi u kunguwedza uri afho hune nda dzula hone ndi khou rengisa zwiḽiwa zwo raliho na zwo raliho, nahone nda kunguwedza nga nḓila ya vhuḓi nda vhea na mitengo yo tiwaho ine vhathu vha ḓo kona u i swikelela. Nda dovha hafhu nda vha na tshifhinga tshine vhathu ndi ḓo bika vha ḓa vha thetshelesa zwiḽiwa izwo uri vha kone u vha na u amba uri ndi zwifhio zwi songo vha takadzaho ndi zwifhio zwo vha takadzaho kha zwiḽiwa izwo na zwine nda tea u khwinisa zwone zwine zwa ḓo sia hafhu zwi tshi kho kunga vharengi ngauri ndi ḓo vha ndi tshi kho ita zwithu zwine zwa khou vha takadza.

Ndi nga ya tshikoloni musi hu na muṱangano nda bvisa mbilaelo dzanga kana vhupfhiwa hanga malugana na fhungo iḽi ḽa uri ndi ngani ṅwana a songo tendelwa u dzhenelela kha zwa mitambo kana a sa tendelwi musi asathu fhedza tshifhinga tsha uri u to ḓi train, ngauri zwivha zwi zwanḓani zwavho afho tshikoloni sa vhadededzi vhane vharangaphanda zwa mitambo uri vha ṱuṱuwedze vhana uri vha ḓi dzhenise kha zwa mitambo vha dovha vha gudisa hafhu mitambo. Ndi nga dovha hafhu nda vhudzisa uri ndi nga ndi zwo ima ngo ngo ralo na uri zwine mbonalelo dza hone kana mvelelo dza hone dzi dovha dzifhio nga maitele ayo.

A thi vhoni zwo fanela uri vhathu vha fhedze tshifhinga tshilapfhu vha tshi khou tamba mitambo kha ṱhingo dzavho ngauri, zwi sia zwi tshi khou vhea mutakalo wavho khomboni sa kuhumbulele kwavho nga maanḓa ra to sedza na maṱo zwi fhedzisela zwi tshi vho vhaisa maṱo ane zwi fhedzisela zwi tshi kho ita uri maṱo avhe na mathada maṅwe a songo tsha vhona zwavhuḓi maṅwe a fhedzisele a tshi vho uvhavha.

Dzi puḽatifomo dzine nda dzi shumisa ndi dzi ngaho x box online, micro soft online, konami online, game loft dzine nda kona u swikelela u tamba mitambo iyo online na fifa mobaiḽi.

Ndi geimi dza mitambo ya bola dzine nda takalela u fhedza tshifhinga tshilapfu khadzo ndi tshi khou dzi tamba foununi ngauri dzi a mvumvusa vhukuma nahone dzi ita uri ndi kone u vha na nḓivho khulwane kha zwa bola ro sedza kutambele na kuitele kwa zwithu.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani musi ndi tshi khou tamba na vhathu online nga mitambo ya bola. Vhukonani u vho ri vhu fhaṱisa nga uri ro vha ri tshi khou tamba mutambo roṱhe online musi u tshi fhela ra kona u rumelana milaedza ra ḓi dzulela u amba ṋamusi tshiṅwe tshifhinga ri tshi ṱoḓa u tamba ri a rumelana milaedza ra tamba mitambo iyo naho ri tshi khou dzula kule na kule.

Ndi geimi ya FIFA ya mutambo wa bola na Pairs Konami E football ya mitambo ya bola na yone ngauri ndi ine ra takalela u i tamba na khonani dzashu ine ya ri mvumvusa vhukuma zwa dovha hafhu zwa fhaṱa na vhukonani hashu sa izwi ri tshi dzula ri khou tamba ri tshi khou amba nga hazwo.

Zwi ita uri kushumele kwa yo kusi tsha vha kwavhuḓi sa izwi ivha i si tsha i tshi khou lemelwa kushumele kwavho ku ya fhungudzea vhukuma na u tshinya beṱiri zwi a tshinya beṱiri yayo kana tshiṅwe tshifhinga ya fhedzisela yo tofa isi tsha shuma.

Vhukonḓi vhune ra tangananaho nga maanḓa ndi ha musi ro to sedzesa kha sia ḽa nethiweke tshiṅwe tshifhinga u ya wana netiweke i sa khou fara zwi balela uri u tambe mitambo yau kana tshiṅwe tshifhinga mitambo yau u i tambe nga nḓila ine ya vha i sa kho to takadza ngauri netiweke i vha i fhasi na uri vhaṅwe vhathu vhaya kona u shumisa zwikhala izwo u itela uri vha tswe zwidodombedzwa zwau online kana vha dovhe hafhu vha shumise vhufhura.

Khombo dzine dza nga bvelela nga maanḓa ro sedza mitambo ya online ndi ya uri zwi nga fhedzisela zwitshi kho vhulaya founu ngauri vhathu vha shumisa maitele o fhambananaho, ha dovha hafhu ha dovha ha vha na vhufhura ngauri vhathu vha na maitele o fhambananaho a vhufhura sa izwi ni online ni vha no ṱanganyelana muṅwe muthu a tshi nga kona u tswa zwidodombedzwa zwau u vha u songo to tsireledzea zwavhuḓi tshiṅwe tshifhinga.

Ndi mutambo wa bola ngauri ndi mutambo une wavha wa vhuḓi une wa mvumvusa wa dovha hafhu wa vha wa ndeme vhukuma kha u fhaṱa maswole a muvhili na uri wa dovha wavha mutambo une wa dzhielesa nṱha afha ḽifhasini lune arali muthu anga u dzhiela nṱha u fhedzisela o swika kule a tshi khou tambela dzi thimu dzine dza vha khulwane a tshi khou hola na miholo mihulwane.

Ndi mutambo wa bola ngauri ndi dzulela u tamba game ya bola ngauri ndi yone ine ya mvumvusa vhukuma ngauri ndi wone mutambo une nda u takalelesa na vhutshiloni nda u tamba nda dovha hafhu nda takalela u u ṱalela fhethu hoṱhe ho fhambananaho kha dzi theḽevishini na afha kha luṱingo lwanga nda dovha hafhu nda vha na game dza hone.

Ndi vhona ungari ndi matambele avhuḓi o kunaho asina vhufhura nga ngomu ane muṅwe na muṅwe uvha atshi kho tamba nga nḓila yavhuḓi yo tendeliwaho ha dovha hafhu zwa sa vhe na masheleni nda nga ngomu ngauri hu tshivha na masheleni nga ngomu zwi ḓisa vhufhura vhunzhi lune zwa fhedzisela zwitshi kho ita uri hu savhe na u fhaṱiwa ha vhukonani.

Ndi nga ḓi wana ndi tshi khou ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe geimi iyo nga maanḓa ngauri i ya thusa kha muhumbulo wa muthu ro to sedzesa kha uri i vha yo sedzana na maanḓa na dzi mbalo zwine zwa ita uri muhumbulo wa muthu u ṱuṱulee nahone i dzhia tshifhinga uri i fhele lune i ṱoḓa uri muthu avhe o to ḓi imisela nahone o sedzana nayo u itela uri a kone u i fhedza musi atshi kho i tamba zwine zwa sia muhumbulo wawe wo ṱuṱulea.